Data kha shango ḽa fhano Afrika Tshipembe ndi iṅwe khaedu ine vhunzhi ha vhaswa ri khou ṱangana nayo, uḓo wana muswa ha shumi mara hana tshelede yau renga data u kho tea uita puḽane ya uri a wane data uri a kone u apuḽaya mishumo, ngauri mishumo minzhi i wanala kha inthanethe ai sokou wanala fhedzi arali muthu atshi khou isa CV ngori uḓo isa CV vhari hayi ari kho thola i yani huṅwe, wa isa huṅwe vha ri hayi ari kho thola. Zwino nḓila yo leluwaho ndi nḓila ya inthanethe muthu u ṱoḓa mushumo kha inthanethe, mara musi asina data zwiḓo mubalelisa uri a ṱoḓe mushumo kha inthanethe.

Data dzia ḓura nahone dzia ṱavhanya dza fhela, utea udzi shumisa nga vhuroṅwane arali wadzi shumisesa dzia ṱavhanya dza fhela nga mannḓa maanḓa utshi kho shumisa inthanethe, inthanethe i yaḽa kha datha zwino sa nṋe ndi sa shumi ngorali ndi khou shumisa data, tshiṅwe tshifhinga ndi adzi shumisa nga vhuroṅwane nga maanḓa maanḓa arali ndi kho nyaga u apuḽaya kha mishumo kha inthanethe. Ndi shumisa nga vhuronwane ngori dzia ṱavhanya dza fhela nahone utea uvha u kho renga data ḓuvha na ḓuvha muthu asa shumi, ndi to ita puḽane ya data uri ndi dzi wane ngori ndi kho tea u ita u apuḽaya kha mishumo.

Arali ndi kho dzhia phetho ya uri ndi ḓo renga dza vhugai, zwivha zwi khou bva kha masheleni ane ndavha nao uri ndi mangafhani, nahone zwivha zwi khou bva kha uri ndi khou nyanga uita mini nga tshetsho tshifhinga.

Theḽemedisini inga thusa nga maanḓa kha vhathu vhane vha dzula kule na vhuongi, zwinga thusa nga maanḓa uri muṅwe na muṅwe a swikelele tshumelo ya mutakalo vhakegulu, vhana vhaṱuku, vhafumakadzi na vhanna zwinga thusa nga maanḓa, nahone zwi tea uvha zwa mahala zwi sa nyagi data.

Vhuṱali ha maitele a AI aḓo ita uri vhutshilo vhu leluwe vhusi konḓe, zwi tshiḓa kha datha zwi tshiḓa kha luṱingothendeleki kha zwoṱhe, zwiḓo ita uri vhutshilo vhuvhe simple kha miṅwaha i ḓaho.

Ndi zwa ndeme uri zwi tikedze luambo lwanga lwa hayani, ngauri tshiṅwe tshifhinga tshikhuwa tsha ita tshi tshi konḓa zwino arali hutshi khou ambiwa nga luambo lwa hashu ndi ḓo kona uzwi pfhesesa.

Musi vhathu vhatshi renga vha tea uita tsedzuluso ya zwine vha kho ita zwone, avhongo tea uto renga vha songo ita tsedzuluso ngauri matshelo vha ḓoḓi sola.

Nṋe tshaka dza muzika dzine nda dzi funesa ndi R N B, afro pop, gospel house na amapiano na muzika wa tshivenḓa wa vhathu vha kale.

Ndi vhona hu zwa ndeme ngauri luambo lwa tshivenḓa lu salela murahu kha zwoṱhe, kha kha theḽevishini, kha muzika nakha musi hutshi itwa matambwa tshivenḓa tsho salela murahu nga maanḓa, atshi wani tshikhala tsha u ḓivhea nṱha tshi vheiwa fhasi nga maanḓa. Zwino ndi zwa ndeme uri tshivenḓa tshivhe hone hangei nṱha, kha theḽevishini nakha muzika ngori na riṋe ria tama uḓi bviselisa khagala sa vhathu vha mavenḓa.

Muthu ane nda mutakalela ono imba ndi Vho Dokotela Vho Colbert Mukwevho, ngauri zwine vha imba ngazwo ndi zwithu zwine zwa itea fhano shangoni ndi zwithu zwine na nṋe ndono ṱangana nazwo, ndi zwithu zwine nda zwivhona ḓuvha na ḓuvha zwi tshi kho itea. Nyimbo dzavho ndi nyimbo dzavhuḓi nga maanḓa dzi funiwa nga muthu muṅwe na muṅwe, ndi muṱuku kana ndi muhulwane kana ndi mukegulu kana ndi munna dzi funiwa nga muthu muṅwe na muṅwe ngauri dzivha dzina ndayo vhukati hadzo.

Nṋe ndi takalela fiḽimu dza khomedi hedzi dzau seisa, ngauri dzia mvumvusa nahone dzi ita ḓuvha ḽanga nṋe ndi funesa dzone, ndi funesa na hedzi dza ulwa dza matshaina nda dzi funesa dzia mvumvusa nga maanḓa nahone dza nnyitela ḓuvha nda dzi funesa.

U shumisa setheḽaithi dishi azwi ḓuri nga maanḓa, ngauri uvha u khou badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe u shumisa dzi hezwi zwau streamer zwia ḓura, ngauri zwi nyaga data ende nahone u streamer ndi zwavhuḓi ngauri u vhona tshiṅwe na tshiṅwe tshine watshi funa, kha setheḽaithi dishi au vhoni tshiṅwe na tshiṅwe tshine watshi funa uto vhona zwezwo zwine wa khou nyaga uri u vhone nahone zwi a dovholosa, unga fhedza vhege u khou dovholosa tshithu tshithihi. Zwino asi zwavhuḓi zwa streaming ndi zwavhuḓi ngauri u vhona tshiṅwe na tshiṅwe tshine watshi funa nga tshifhinga tshine watshi funa.

Luimbo lune nda lu takalela nga maanḓa ndi lwa Lufuno Ḓagaḓa lwo nori zwoluga ndina iwe murena, luvha lu khou amba nga mudzimu uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha kho itea vhutshiloni hanga zwoluga tenda nṋe ndi na iwe, iwe mudzimu takusei u nyise nṱha u songo khangwa luvha lu khou amba nga nyimele dzine muthu a ṱangana nadzo uri zwoluga murena u na iwe, u songo laṱa thaula wa ri ndo neta u songo neta utea uvha u khou rabela ngauri mudzimu u na iwe angasi u laṱedze.

Nṋe mutambo une nda takalela u vhona ndi mutambo wa bola, uya mvumvusa nga maanḓa nga maanḓa maanḓa wo dzula na vhathu vha lushaka uya mvumvusa, nṋe vhathu vha hashu vha funesa mutambo wa bola navho u yari mvumvusa musi ro dzula sa lushaka.

Ee ngauri kha setheḽaithi dishi u vhona zwavhuḓi nahone u vhona zwithu zwine zwa kho itea zwino nga tshetsho tshifhinga, u vhona nadzi tshaneḽe nnzhi dza bola zwino ndi zwavhuḓi nga maanḓa.

Kha vhupo hune nṋe nda dzula hone vhathu vha shumisesa nga maanḓa Vodacom, he ende Vodacom i ya ḽa kha dzi data, u ḓo renga data ya handirente rannda i si fhedze na vhege ngauri u ḓo vha a khou i shumisa kha zwithu zwa important. U ḓo vha u khou i shumisesa, ndi uri a nyagi u shumisesiwa nga maanḓa. A thi ḓivhi zwa uri zwi ḓo itiswa hani ngori musi u tshi renga data u vha u khou nyanga u i shumisa mara yone i ya ṱavhanya u fhela, ndi uri u nga fhedza vhege u tshi khou shumisa tshelede u renga data, data dzine a dzi dzuli.

Ee, ndo no vhuya nda badela masheleni a fhirisaho mupimo mpimo ndi khou renga data, ndi khou nyaga u shumisa kha zwithu zwa tshikolo. Ndi khou nyanga u ita risetshe, nda badela iṅwe tshelede nnzhi, data a dzi ngo vhuya dza fhedza na vhege ndi khou dzi shumisa. Ho tea uri ndi bvise iṅwe tshelede futhi ndi yo renga iṅwe data, a zwi ngo mpfara zwavhuḓi nga maanḓa ngori ndo tambisesa tshelede nga maanḓa.

Ndi data dza netiweke ya Vodacom, vhathu vha funesa Vodacom nga maanḓa na MTN vhathu vha ya i funesa, vha ri data dza hone a dzi ḓura nahone hu na dzi option nnzhi nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri hu pfhi data dzo tshinyala ngauri data ndi tshithu tsha vhuṱhongwa nga mannḓa nga maanḓa maanḓa u khou ita zwa tshikolo kana u khou ita risetshe nga bisimusi, arali wo renga data dza ṅwedzi, dzi tea u fhedza ṅwedzi woṱhe, a dzi ngo tea u fhela vhukati.

Nṋe ndi lunzhisa ndi tshi renga mobaiḽi data nahone ndi vha ndi khou dzi rengela u ita zwa tshikolo na u ita risetshe nga bisimusi. Ndi zwezwo zwine zwa nṱuṱuwedza uri ndi renge data ngauri ndi khou tea u ita zwithu zwa tshikolo ende zwithu zwa tshikolo zwi nyaga data. Ndo ṋanga heneyo bundle ngauri i a fhedza ṅwedzi, ndi vha ndi khou i rengela uri i ḓo nthusa ṅwedzi woṱhe.

Nṋe ndi tea u renga data dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe kana dza vhege iṅwe na iṅwe ngauri ndi vha ndi khou shumisa kha zwithu zwa important dzo no nga zwa tshikolo na bisimusi yanga. Ndi tea u renga dza ṅwedzi ngauri dzi a nthusa ṅwedzi woṱhe nahone a thi sokou tea ndi khou sokou renga renga ḓuvha na ḓuvha ngori zwa ḓuvha na ḓuvha zwi a ḽa tshelede nga maanḓa, ndi khwine data dza ṅwedzi.

Nṋe ndo vha ndi tshi shumisa Vodacom fhedzi nda tshi nda tshintsha nda tshintshela kha MTN. MTN i khwiṋe nga maanḓa maanḓa kha data nahone a dzi ṱavhanyi u fhela.

Mitengo ya data a i fani, zwino ndi tea u khetha data dzine dza ḓo mpfhanela kana dza ḓo tendelana na tshelede ine nṋe nda vha nayo ngauri dzi tshelede dza data a dzi fani, mitengo ya data a i fani.

Ee, kha Vodacom hu dzula hu na dzi promotion na dzi discount, zwino ndi a vha na mashudu musi ndi tshi khou nyaga u renga, ndi a kona u dzi renga dza vhege kana dza ṅwedzi.

Nṋe musi ndi tshi renga data zwithu zwo leluwaho nga maanḓa kha nṋe muṋe ndi musi ndi tshi khou renga nga app ya bannga ya Capitec, zwi a nthusa nga maanḓa ngori a thi ṱwi ndi khou ya shophoni ndi khou renga data. Ndi tou renga data nga app ya banngani ya Capitec.

Tshithu tshine tshi a ntsinyusa kana u nndina musi ndi tshi renga data, ndi musi data dzi tshi khou ḓura hu si na data dzine nṋe nda khou dzi nyaga. Nṋe ndi funesa data dza ṅwedzi kana dza vhege, musi hu si na data dza ṅwedzi kana dzi tshi khou ḓura ndi pfha ndi tshi dinalea nga maanḓa ngori ndi dzedzo dzine nda khou dzi nyaga nahone a dzi khou wanala.

Zwi vha zwi tshi khou bva kha tshelede ine nṋe nda vha nayo arali ndi na tshelede nnzhi ndi renga data dza ṅwedzi woṱhe, arali ndi na tshelede ṱhukhu ndi renga data dza ṅwedzi, dza vhege fhedzi, musi nṋe ndi tshi renga data ndi renga data ya three gig ya ṅwedzi, i ḓo fhedza ṅwedzi tshiṅwe tshifhinga a i fhedzi ṅwedzi i ya fhelela hanefha nga vho dzi twendi mini, hu saathu fhela na ṅwedzi.

Hai, tha thi vhuya.

Tshiṅwe tshifhinga zwi a leluwa, tshiṅwe tshifhinga zwi a konḓa, zwi vha zwi khou bva kha uri nṋe ndi na vhugai, ndo fara vhugai ya masheleni arali ndi si na tshelede ndi renga data ṱhukhu kana a thi rengi mara musi ndi na tshelede ndi a renga data ya ṅwedzi woṱhe kana ya vhege.

Mutevhe mutevhe wa TV u vha wo tewa ngauri u vha u tshi kho uya ngaha zwine vhathu vha funa zwone. Kana nga nḓila ine vhathu vha nyaga zwone zwithu zwawo. Kana nga nḓila ine vhone vha nyaga u vhona zwithu ngayo.

Nṋe arali ndi khou nyaga u vha muimbi a ḓivheaho Afrika nṋe ndi nga ita dzi video. Ndi tshi khou imba nda poster kha TikTok kana kha Facebook kana kha YouTube. Nda pho nda poster ndi tshi khou imba ngauri vhathu vhanzhi vha shumese nga maanḓa maanḓa dzi so social media. Zwino arali ndi khou ita ngauralo ndi nga ṱavhanya duma nahone muzika wanga wa tshivenḓa u nga ṱavhanya wa vha nṱha nga maanḓa.

Nṋe ndi tshi vuwa nga matsheloni ndi thoma nda sedza Facebook na YouTube. Kha YouTube hu na mafhungo a u nyanḓadza mafhungo a matshilisano a zwa shango zwino ndi a kona u vhona hanefho.

Musi vho ṱangana ro ṱangana roṱhe nga muṱa kana na dzi khonani dzanga. Muṅwe na muṅwe u vha a kha kha luṱingo thendeleki lwawe a si ro ri nga si dzule fhasi ra amba sa vhathu vho gumanaho kale. Ri ḓo vha muṅwe na muṅwe a kha founu yawe a tshi khou ita zwine a khou ita zwone kha luṱingo lwawe.

Nṋe ndi wana Facebook i tshi thusa nga maanḓa kha nyanḓadzamafhungo a shango.

Ya ndo no vhuya nda dzhia tshifhinga nyana tsha u awela zwenezwo a zwi ngo vha zwavhuḓi. Ngauri ndo vha ndi sa ḓivhi zwauri hu kho itea mini shangoni nahone gai. Zwino a si zwavhuḓi nga maanḓa muthu u tea u dzula a khou ḓivha uri hu kho itea mini shangoni. U to dzula a khou a khou ḓivha nga nyanḓadza ya mafhungo ya matshilisano.

Nṋe ndi vhona ungari yo khwinisa nga maanḓa ngauri muthu muṅwe na muṅwe u ya kona u vhona kana u ya kona u ḓivha. Ngauri hu khou itea muṋe shangoni ḽine a dzula khaḽo kana kha vhupo hanefho hune avha a hone.

Muthu u tea u shumisa social media kha zwithu zwavhuḓi. Sa u anḓadza mafhungo a vhuḓi kana a nga zwa pfhunzo. Zwino vhaṅwe vha shumisi nga nḓila ya vhuḓi vha shumisa kho post zwithu zwa vhuḓabaḓaba. Zwine zwi sia zwi si tshavha zwavhuḓi.

Ita mushumo wa vhuḓi nga maanḓa ngauri ndi a kona u ḓivha nga mafhungo. A ne a khou itea fhano shangoni a ḓuvha na ḓuvha a thi fhiriwi nga tshithu ndi vha ndi khou vhona tshiṅwe na tshiṅwe.

Nṋe ndi tevhela zwigwada zwiṅwe na zwiṅwe a thi khethi. Nahone ndi tshi ṅwala ndi nwala ngaha zwine zwa kho itea fhano shangoni na kana nga zwa pfhunzo.

Vhupfhiwa hanga ndi ha vhuḓi nga maanḓa nahone ndi takalela u shumisa zwezwo zwithu u anḓadzamafhungo. Ngauri ndi zwithu zwo leluwaho nga maanḓa kha vhutshilo ha zwino. Na nga uri muṅwe na muṅwe zwino u funesa zwezwo. Muthu muṅwe na muṅwe a huna u funesa zwezwo zwoṱhe zwa dzi social media nahone a huna ane hana founu.

Hayi nṋe a thi a thu vhuya nda dzhena khakhathini lini nahone ndi vhona vhaṅwe zwitshi vha thusa nga musi musi vho dzhena khakhathini. Ngauri vhaṅwe arali vho robiwa vha kona u poster hanefho kha social media. Kana arali ho itea zwiṅwe zwithu zwo vhifhaho vhaya kona u posiṱa hanefha kha social media ra kona u zwi ḓivha roṱhe nga shango. Nahone arali hu na vhathu vhane vha khou nyaga u tsivhudza vhaṅwe vhathu ngaha uri u songo ita mini kana u ite mini. Vha ya ya kha zwa nyanḓadzamafhungo vha ya vha poster hone vha amba vha kona u ri ḓivha zwoṱhe nga shango.

Nṋe a thi thu vhuya nda ḓi wana ndi khou ṅwala lini mara vha ne vha ṅwala vha ṅwala nga zwine zwa kho itea fhano shangoni ḓuvha na ḓuvha. Sa u vhulayana ha vhafumakadzi sa abuse domestic abuse. U tambudzwa ha vhana zwoṱhe zwine zwavha zwi kho itea fhano shangoni vhavha vhatshi kho poster ngazwo.

Nṋe nga maanḓa maanḓa ndi takalela u vha ndi tshi khou ṅwala nga mushumo ndi khou post ngauri hu na mushumo gaigai. Ngauri vhaswa vha ḽino shango vha dzulela kha founu nga mannḓa ngori a vha na mishumo vha khou balelwa u wana mushumo. Ndi nga poster ngaha u wana mabindu ngauri vhaswa vha zwino vho soko dzula a vha khou ita tshithu. Nahone arali nda nga amba nga ha mabindu vhaswa vhanzhi vha nga vula mabindu avho vha ḓi thomela mabindu avho vha vha vha tshi khou rengisa. Vha wana tshelede ya u renga zwine vha khou ṱoḓa.